Ezinye izilimi zithatha njengezinegunya noma ezingcono kunezinye, ikakhulukazi uma zixhunyaniswa nezifundo, umsebenzi noma uhulumeni. Lokhu kungaba nomthelela ekuziphatheni kwabantu nasethubeni lokuthuthuka. Ezindaweni ezisemadolobhedeni, izilimi ezincane noma ezingasetshenziswa zingahle ziphele ngenxa yokucindezelwa izilimi ezinkulu. Okungaholela ekulahlekelweni amasiko nobuzwe. Ulimi luyingxenye ebalulekile yokuzazisa kwabantu. Ezindaweni ezinemixhume yezilimi abantu bavamise ukuzihlonza ngolwimi abalukhulumayo, okudala umuzwa wokuba yingxenye yomphakathi othile. Abantu bagcina sebehlala ndawonye ngenxa yolimi olufanayo.

Imigubho njengomemulo, umkhosi wokugida, nokunye usetshenziswa ukufundisa abancane ngamasiko, imvelaphi, nokubaluleka kokuhlonipha abadala. Kwesinye isikhathi imigubho isetshenziswa njengendawo yokuthulisa izinxushunxushu, noma ukulungisa ukungezwani phakathi kwezakhamuzi. Idonsa amalunga omphakathi, abadala nabancane, ukuthi bahlangane ndawonye bajabule. Lokhu kudala imizwa yokuba yingxenye yomndeni omkhulu. Ngesikhathi semigubho abantu babelana ukudla, izipho, nezinsiza. Igqugquzela ukuhlonipha amadlozi nomoya wokuhlanganyela.